Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ke ne ke itumetse e bile ke le mafolofolo, ke ne ke fofela kwa nageng ya Egepetwa.

Ka a eletsa mme ke a se tshaba, ka gore se na le dikotsi tsa teng ga se setse se le ko godimo kwa sengwe se ka diragala gongwe gwa nna le bothata ba di-gear-e kgotsa sengwe mme sa fitlhela se le gore se sefofane mo fatshe or se crashitse.

Tsala o tshwanetse go netefatsa gore o na le passport-o, mme a reke ticket-e ya go palama sefofane go tswa mo a tswe a ye ko airport-o, ko boemela fofaneng a fitlhe a ba bontshe tekete ya gagwe o tla fetisiwa o tla bolelela le gore bodulo ba gage bo ha kae.

Tiriso ya dibese e siame ka gore dibese di kgona go tsaya bontsi ba batho go na le ditekesi, e bile bakgweetsi ba teng ba na le tlhompo thata.

Dikgwebo di le dintsi tsa dibese nyaa ga ke nagane ya le gore go ntse yalo mathata a teng ke gore o ka se kgone go palama ga e le gore o latlhile karata ya gago ya go palama bese, wa go tshwanela ke gore o dirise madi a gago.

Ke gore o dirisana sentle le bapagami ba gago ka o ba tshware sentle go nne le maitsholo a siameng.

Ga ba fitlha ka nako kwa ditirong tsa bone gape go ka tswa gona le ba ba sa siamang mo teng moo, ba tlabe ba ngata dikoloi ka matlapa le dibese.

Ka gonne go na le ba bereki ba ba theogelang ka dinako tse di farologaneng, le ba ba tšhaisang ka dinako tse di farologaneng, ga bese e ka ema ka dinao nka dira leano la gore ke fitlhelele ko ke yang teng.

Ee nkile ka tsamaya ke siwa ke bese ka gonne ke ne ke tsogile thari mme ke a fitlhela e le gore nako e ntshile ha ke re ke a tswa mo jarateng ke ne ke a bona e setse e fetile.

Ee, e kile ya nna teng fa go na le ditshupetso tsa dibese batho ba ba sokolang thata ke bagodi, ka gonne ba thata dibese thata, gape ba patela tlhwatlhwa e ko tlase go na le bašwa le bana le ba bangwe.

Nnyaa dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe kgotsa mo ditseleng tsotlhe ka gonne bese ga ya tshwanela go ema gongwe le gongwe, e na le ko emang teng e na le di-stop tse di farologaneng.

Ga e nkame thata jalo ka gore dibese ka bo tsone tlhotlhwa ya yone, e dula e le ko tlase le ge ba ka oketsa ya go dula e ntse-e ntse hela yalo.

Ke ne ke tla e fa supa ka go tswa lesome ka gonne di re thusa thata tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase, di tla ka nako, di tsamaya ka nako, di na le nako ya teng ha e le gore ga wa kgona go kry-a ya ura ya bongwe o kgona go kry-a ya ura ya boraro.

Ee, ke dirisa bese go ya tirong ga dibese di emisiwa ba tla be re sutlhile tota, gape se se ka se ntshware sentle kw ikutlwa ke gamaregile tota mowa wa ka o le ko tlase.

Ee, ke tsela e tlwaelegileng ka gore lefelo la rona le babalesegile thata, ga gona tlhakatlhakano e diragalang mo lefelong la rona.

Ee, ke a le itse letshwao la batsamaya ka dinao ke itse letshwao la gore o eme, ke itse letshwao la gore ke dikoloi di tswaletswe, ke itse letshwao la gore o nne o ntse o sheba gore diphologolo di gaufi e bile di tla tshela le tsela.